Ke nagana gore bagodi mo tikologong ya me ba lebana le bothata jwa go se kgone go ya kwa ditlhokong tsa botsogo le go tlhoka ditlhare. Lefapha la pholo le puso le ka thusa ka go tlisa mobile clinics, mananeo a tlhokomelo ya botsogo le dihlare tse di tlhokegang mo matlong a bone. Se se ka tokafatsa botsogo jwa bagodi le go fokotsa malwetse.

Ke akanya gore go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa ka gonne go bontsha tlotlo le lorato, mme gape dintlo tse di tlhokomelang bagodi di ka fa tlhokomelo ya bongaka e e feletseng. Go kopanya bobedi go ka thusa bagodi go ikutlwa ba siame mo mmeleng le mo maikutlong.

Mo setsong go solofelwa gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba malapa mme boammaruri ke gore bontsi ba isiwa kwa mafelong a tlhokomelo ka ntlha ya mathata a nako le madi.

Mo setsong go dumelwa gore go tsofale ke serete mme bagodi ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba malapa. Ditekanyetso tse di ruta tlotlo, boikarabelo le kutlwelobotlhoko. Le fa go ntse jalo ka ntlha ya botshelo jwa segompieno bontsi jwa malapa ga a kgone go tlhokomela bagodi ka botlalo mme go felela ka gore ba isiwe mafelong a tlhokomelo.

Mo setsong lelapa le na le maikarabelo a magolo go tlhokomela bagodi ka tlotlo le lorato, fa setšhaba so ne se tshegetsa ka dithuso le diporojeke. Le fa go ntse jalo mo ditso dingwe bagodi ba ka isiwa mafelong a tlhokomelo, mme se o se farologana le setso sa rona se se lebisang bagodi kwa lapeng.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo tsa tlhokomelo ya bagodi tse di akaretsang go ba etela kwa magae go bafa dijo, kalafi ya bongaka le kgakololo ya botsogo. Go na gape le diporojeke tsa boithaopo tse di thusang bagodi ka boitlosobodutu le maitlamo ao ba tshegetsa ka maikutlo.

Ke itse mafelo a tlhokomelo ya bagodi a a fang bagodi dijo, tlhokomelo ya bophelo le thuso ya letsatsi le letsatsi jaaka go apara le go itlhatswa, ba bangwe ba neiwa kgakolo le boitlosobodutu. Mafelo mangwe a duela ke malapa mme a mangwe a tshegediwa ke puso kgotsa mekgatlho ya boithaopo. Ka jalo ditirelo ga di tshwane mo mafelong otlhe.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya go fa bagodi di phenšene e thusa thata ka gonne e bafa madi a motheo, a botshelo. Le fa go ntse jalo e ka tokafadiwa ka go oketsa tshegetso ya kalafi, dijo le mafelo a tlhokomelo gore bagodi ba nne le botshelo jo bo botoka le bo .

Phenšene ya puso e thusa bagodi ka go ba fa madi a motheo a go reka dijo, diaparo le meriana. Se se tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone, ka gonne ba ikutlwa ba sireletsegile le fa madi a sa lekane ka dinako dingwe go fitlhelela ditlhokego tsotlhe.

Go dira kopo ya phenšene ya puso mongwe o tshwanetse go ya kwa ofising ya SASSA ka ditokomane tse di maleba jaaka ID, bokgoni jwa madi kgotsa bopaki jwa gore ga a bereke. Fa kopo e amogetswe bagodi ba newa madi a phenšene kgwedi le kgwedi ka account-o ya banka kgotsa ka mokgwa o mongwe o o beilweng ke puso.